Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekoloto, e seka-seka boitseanape jwa kopo, boruti le ngwaga ya sekolo, ditokomane tsa ngwana, le gore kopo e tsamaisana le melao le ditlhokego tsa banka.

Fa o dira tshweetso ya karata ya sekoloto, o akanyetsa bokgoni jwa madi, ditlhwatlhwa, mofuta wa karata, meputso le ditirelo tse dingwe, mme o bapisa mefuta e e farologaneng go bona e e siametseng maemo a gago.

Gago le hisitori ya madi, di ama ka fa banka e go nayang karata ya sekoloto ka yone. Go tokafatsa hisitori go akaretsa go lefa ka nako, go fokotsa dikoloto, le go netefatsa boitseanape le tlhamalalo ya ditlhopiso tsa gago.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, tila diphoso tse di jaaka, go tlatsa kopo ka fa tlase, go se tsenye ditokomane tsotlhe, go sa tlhaloganye ditlhwatlhwa le di-fees, le go dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe. Netefatsa kopo e tladitswe sentle, ditokomane di akaretswe, ditlhwatlhwa di tlhalogantswe, le data e sireletsege.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto, go thusa go tlhaloganya ditlhwatlhwa le ditshenyegelo. Go dirisa karata ka boikarabelo, go tila dikgwetlho, go tokafatsa hisitori ya sekoloto le go nna le tshireletso ya molao.

Go nna le kitso ka madi, le go ithuta go thusa batho go tlhaloganya ditlhwatlhwa, go dira ditshweetso tse di maleba, go tlhoma karata e e siameng, go tila ditshenyegelo tse di sa lebegang, le go oketsa boikarabelo le hisitori ya sekoloto.

Banka e seka-seka madi, history ya sekoloto, dikoloto tse o nang le tsone, dikopo tse di fetileng le maemo a molao, mme e balwa morokotso wa go bula sekoloto go netefatsa bokgoni jwa gago jwa go lefa.

Ke dilo di le pedi. Ya ntlha, ke melemo, e thusa ka madi a tshoganyetso, e boloka account-o e ntse e dira sentle, gape e go ruta boikarabelo mo go laoleng madi. Ya bobedi, ke bosula, e na le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo. E ka baka mathata a madi, e tlhotlheletsa go dira ka madi a o senang o ne, mme e na le ditshenyegelo tse dingwe.

Ke ditshenyegelo tsa go bula morokotso, ditshenyegelo tsa go feta mo-mo molefong, le ditirelo tsa kgwedi. Go tila, lekola balance, nna le limit-i e e kwa tlase, dira budget-e le dirisa di-savings pele.

Ditirelo tsa go dirisa madi a mantsi di fokotsa madi a motho, ka go baka ditshenyegelo tse di oketsegileng. Go fokotsa seno, motho a ka dira tekanyetso, se fete limit-i ya account-o. Tlhola balance kgapetsa le kgapetsa, dirisa dipolokelo pele, buisana le banka ka ditirelo tse di kwa tlase.

Go na le tsela tse di molemo go na le kadimo ya banka, go boloka madi, go dirisa di-union-e tsa credit-i, go adima mo bathong ba lelapa, go dirisa Lay-buy, go dira budget-e sentle, le go batla thuso ya puso. Tsela tseno di thusa go fokotsa ditshenyegelo le go tila sekoloto se segolo.